Eya, nka akanya jalo. Go na le morogo o bitsiwang le lorotho, o le gore naga wa o a tsebega le mošwešwe, le o mongwe gape o bitsiwa . Ja, ke yona e nka e akantshang merogo e o gobane batho ba tshwanetse go e leka, gobane e monate.

Mofuta wa maungo o ka jadiwang ke o tsebang ke wa namune. Namune e ka jadiwa letlha le nngwe le nngwe empa e thoma go jewa letlha la mariga.

Fa o jala tamati, o tseya tamati e e bodileng, o e thubagantsha mo fatshe mo mmung o nonneng. Ga o fetsa wa nosetsa, ke gona e tlo golang.

Mofuta wa rooibos o jadiwa ko dipolaseng. E thoma pele e le ditlhare ijalwa ko dipolaseng, ba be ba tseya matlakala a ona, ba omisa, e be ba go dira rooibos.

Melemo ya rooibos-o e ka diriwa ka setlhare sa o ne fela.

Kgwetlho tse ba ka bang le tsona ke metsi, metsi a go nosetsa ditlhare tse tsa rooibos.

Se ba kopang le tsona ke mmu o sa nonang, o ka ba padisa go lema.

Go berekisiwa metšhini go ka dira dingwe tse o.

Maungo a o a tshwana le mango le diperekisi, gobane di gola ka pele ebile di nona ka pele.

Dingwe tsa merogo tse di jadiwang thata ke eiye, gobane e tshediwa gare ga seshabo sengwe le sengwe kgotsa tamati gobane e gola ka pela.

Dithoro le mabele di thusa mmele ya motho gore o be le dikotla, ebile o none. O thusa go ntsha gore motho a se ka ba le malwetse-lwetse gobane di siametse mmele wa motho.

Fa go twe wine farming, go tewa maungo a mangwe a bitsiwang grapes ka sejatlhapi. Maungo a jaaka ditlhare, ga fetsa ba tseya maungo a teng ba a pinyelela, ba tseya metsi a teng, e be go diriwa veine. Veine e o ke bojalwa. So, ke dipolase tsa go jala di-grapes-e tse o, go dira bojalwa bo bo bidiwang veine.

Ke garafo, peo, metsi, peke le mmu o nonneng.

Netse go ba le mefuta e fapaneng ya ditshedi , gobane rooibos-o e ka se tshwane le ditee tse dingwe tsa kwa ntle. Gobane ge re le batho maleme a rona ga a latswe ka go tshwana.

Mabele a botlhokwa thata gobane a aga mmele wa motho.

O tshwanetse go tseba gore e jadiwa ka setlha se se feng, ebile o tshwanetse go tseba gore se tlhoka metsi a kana kang, le gore mmu o jalang mo o ne o jwang for go ka jala rooibos ya gago.

Dinonofo tse o ka di kry-ang kgotsa go rooibos ke maatla le zinc-e.

Rooibos-o e ka dirisiwa jaaka tee, e ka dirisiwa jaaka setlhare sa go nwa, ebile e ka dirisiwa jaaka setlhare sa go tlhapa.

Merogo ya go tshwana jaaka khabetšhe, e ka dirisiwa go dira sejo se se bidiwang coleslaw.

O ne aka reka dipotata le ditamati gobane ga di ture, ebile di phela di berekisiwa 'tsatsi le letsatsi.

Koloi ya thekenoloji e ka thusa go lema ka pela gobane ke koloi ga e tshwane le motho ga e lape, e kgona go dira dilo ka bonako.

Maemo a a farologaneng a bosa a ka dira gore ditlhare tse di jadiwang, kgotsa maungo a jadiwang kgotsa merogo e seka mela ka pela kgotsa e seka ya be ya dira sentle. Gobane ko gongwe kwa go senang letsatsi le le tlhokagalang, le go dira gore dimela tse o di se ka mela ka pela kgotsa fa mmu wa teng o sa nona, dilwana tse o di ka se kgone go mela ka pela le gona, so go botlhokwa gore go se ka ba dilo tse o di farologane, tshwanetse gore di nne di ntse di tshwana ebile di tshwanelana.

Maungo a ka thusa go fa motho metsi, mo bathong ba ba sa ratang go nwa metsi. Go tshwana le legapu, le ka noba le tlhoka dikotla, empa le na le metsi. Metsi a botlhokwa mo mmeleng wa motho, le sukiri gape.

Maungo a na le seabe se segolo mo ikonoming ya Aforika Borwa gobane a ka jadiwa. Ga fetsa, go a ba le batho ba kgonang go kry-a mesebetsi gobane ba tla kgona go jala le go rekisa ko di-shop-ong, mme dijalo tse ba di dirang maungo a o a ka isiwa mmarakeng go ka rekisiwa.

Merogo e na le seabe se segolo , gobane e fana ka zinc-e, e fana ka carbohydrates, le dingwe tse di dintsi fela le iron. So tsona tse o di ka thusa thata mo mmeleng wa motho go aga mmele, go tlhatlhoba mmele wa motho le go mo fepa ka dikotla.

Merogo ke dijalo tsa go jewa go kgorisa mmele.

Gobane rooibos e monate thata ebile e loketse bana ba bannye, gobane le bana le bona ba kgona go enwa , mme di tee tse dingwe bana ba bannyenyane ga ba kgone go di nwa. Rooibos e ba siametse le bana.

Rooibos tea e ka thusa batho gore ba nwe yona fela, mme ba tlogele go nwa dilo tse di sa siamelang mmele ya bona jaaka coke gobane coke ga ya siamela mmele kgotsa bojalwa. So, rooibos tea ka dira botoka mo maphelong a bone.

Ke ithutile gore rooibos e jadiwa jang le go botlhokwa ba yona, le gore ke eng le eng se se dirisiwang go ka jala rooibos.

Ke ratile ditamati gobane di bose, di monate le mabele le khabetšhe gape le carrot-e. Gobane tse o di aga mmele thata go gaisa tse dintsi, ebile di na le dikotla tse dintsi, mme di a kgorisa.

Rooibos yona ga e bogale ebile le bana ba ka e nwa, ebile e monate mo lelemeng go gaisa ditee tse dintsi.

Ditlamorago tsa mo morphine kgotsa morara ke gore bašwa ba ba ntsi ba di letlela, ba feleletsa ba tseya morara go kgatlhisa ditsala tsa bone mme ba bangwe ba feleletsa ba ba senyega menagano. Bangwe ba feleletsa ba utswa mme ba felelela kgolegong. So diterebe di na le go senyega go tla mo o, ka baka la economy e dira dilo tse di sa tsweng mosola.